Ke ne nka rata go tsaya sebaka sena ka go lebogela potso ya gago, mme sengwe se ke ratang go se atlhosa ke gore, di inšorense dingwe, di beela selekano se se rileng sa madi a di tla duelang kalafi, ka ntlha ya go laola ditshenyegelo le go netefatsa gore tšhelete e e leng teng, e lekana go thusa batho botlhe ba ba nang le sesupo. Seno se thusa gore, kgwebo ya di inšorense e seke ya senyega, ebile e dira gore bareki kana baithusi ba kgone go dirisa tšhelete ya bone ka kelotlhoko. Batho ba le bantsi ba dirisa di inšorense go duela kalafi, ka gonne e ba fa tshireletso ya madi mo maemong a tshoganyetso. Inšorense gape, e ba thusa go kgaoganya ditshenyegelo, mme seno se dira gore ba bone kalafi ka bonako le ka tshoganyetso. Mme bangwe ba batho, ba dirisa insurance-e ka ba na le madi a le mantsi, a ba tlhokang go a sireletsa.

Ke akanya gore, banna ba ka dira gore botsogo le boitekanelo ba bone di tle pele ka go nna le maitlamo a tlhomameng mo mekgweng e e siameng ya botshelo, segolobogolo go thibela malwetse a a sa foleng. Sa ntlha, ba tshwanetse go itlwaetsa go dira diphetogo mo matshelong a bona, jaaka go ja dijo tse di nang le phepo, go ikatisa kgafetsa-kgafetsa, le go tila kgotsa go ile mekgwa e e kotsi, jaaka go dirisa bojalwa ka boima le go tsuba. Sa bobedi, ba tshwanetse go itlwaetsa go ya kwa bookelong go dira ditlhatlhobo, e fela le ga ntse ba sa lwale, ka gonne seno se thusa gore, malwetse a le mantsi a lemogiwe, jaaka bolwetse jwa sukiri, bolwetse ba kankere le a mangwe. Mme seno, se dira gore malwetse a na, a bonwe ka bonako le gore a fiwe pholo, ka nako e e sa fediseng pelo.

Ditirelo tse ke di ratang mo bookelong jwa poraefete, ke tse ke itseng gore ga ke kake ke di batla gope kwa ntle. Mme tseno di akaretsa, tlhokomelo e e kgethegileng le e potlakang, botswerere jwa dingaka le boikhutso jwa tikologo. Ke rata gore, fa ke le mo bookelong jwa poraefete, ke amogelwa ka tlotlo, ke neelwa le tlhokomelo ka nako, le go tlhalosetswa seemo sa me sa botsogo sentle, ke dingaka tse di nang le bokgoni. Mme seno, se ntirang gore ke dule ke amogelesegile, ebile ke na le tshepo ya gore ke tlile go fola. Mme sengwe se ke se ratang ke gore, diphaphosi tsa teng di phepa, ebile di ikemetse. Mme gape, ditirelo tsa ne di fa motho seriti, mme gape di mo fa le tshepo ya gore kwa ntle kwa, ga gona sepe se se emetseng, mme sa gage fela, ke gore a tiye tumelong, le gore a ithuse gore a kgone go fola. Ke ka moo ke ratang ditirelo tseno.

Ke akanya gore, dingaka tsa setso le tsa segompieno di ka dirisana mmogo ka go buisana ka pepeneneng, go bontshana tlotlo, le go ithuta gotswa mo mekgweng ya bongaka nngwe le nngwe. Dingaka tsa setso, di ka tlhalosetsa tsa segompieno ka ditlhare le mekgwa e di e dirisang. Mme tsa segompieno, di ka sekaseka ka science-e gore kalafi eo, e bolokesegile, le gore a ga e kake ya baka kotsi mo balwetsing. Mme sena, se ka dira gore ditsela tsa go dira kalafi di rulagangwe, ebile di kopantshwe. Ka tirisano eno, balwetse ba ka sologela molemo, ka gonne ba tlile go bona kitso e farologaneng ebile e kopantshitsweng ke maphata a le mabedi, a bokgoni bo bo tswang kwa di ngakeng.

Ee, ke a dumela gore go na le ditlhare tse dingwe tsa setso tse di dirang gore basadi ba ime bonolo, ka gonne go na le ditlhare tse dingwe tse di fagiwang ke dingaka tsa mo motseng, mme ba dirisa ditlhare tse di epetsweng kwa thabeng. Mme tse dingwe tsa tsone, ke benerate, lengana le e re e bitsang gore ke bloekom. Mme tsena, ga di bidisitswe mme di fagilwe ka setso, di dira gore popelo ya mosadi, e bulege ebile e phepafale. Mme morago ga go nwa ditlhare tsena, mosadi o iponagela a ya matsatsing kgafetsa-kgafetsa ebile popelo ya gage e nonontshitswe ka gonne, ditlhare tsena di na le dimela tse leng gore, di dira gore mosadi popelo ya gage e nonontshwe.

Ditlamorago tsa go nwa melemo ya maitirelo, ke tse dintsi. Mme nngwe ya tsona, e akaretsa loso, mme seno se dira ke gore, mmele o a be o sa tlwaela go dirisa melemo eno. Mme ditlamorago tse dingwe tse di dirisiwang, tse di tlholwang ke tiriso ya melemo ena, e ka nna go tswa madi phetelela, mme seno se dirwa ke gore, mmele o a be o sa tlwaela melemo eno, mme melemo ena e a be e tshwaragane le madi kana e tlhakane le madi. Mme seno, se dirwa ke gore, mmele o be o leka go itshireletsa kgatlhanong le melemo e e sele. Mme batho ba reka melemo ena, ka gonne ba be ba tlhoka madi ebile ba sena madi a go reka kwa mabenkeleng, mme bangwe ba bangwe, ba dirisa ka gonne ba batla pholo ya ka pele.

Go dingwe di le mmalwa tse nke ka di dirang go netefatsa gore ga ke dirise madi a le mantsi mo kalafing. Mme nngwe ya yona, ke go ya go ikatisa kgafetsa-kgafetsa le go dira gore ke ja dijo tse di nang le bophepho bo bo kwa godimo, ga mmogo le go dira gore di diriswa tsaka, di phela di le phepa ebile di babalesegile. Mme gape, go botlhokwa gore mongwe a nne le madi a melemo mo letlhakoreng, ka gonne go na le malwetse a mangwe a tlhokang thuso ya potlako le thuso ya kwa bookelong, mme madi a na a ka kgona go thusa motho gore a kgone go duela le go fitlha kwa lefelong leo. Mme ka gale, go a thusa gore motho a nne ntse a ithuta ka fo letlhakoreng, gore a kgona go dirisa tsa nang le tsone mo ntlung, mme fela di babalesegile ebile di sa mo tlisitse kotsi mo mmeleng.

Dikolo di ka nna le seabe se se botoka mo go tokafatseng boitekanelo jwa bana, ka go ba ruta ka botlhokwa jwa go ja dijo tse di nang le dikotla le go tlhotlheletsa mokgwa e e siameng ya botshelo, go tloga ba sa le bannye. Fa bana ba rutiwa ka dijo tse di nang le dikotla, jaaka merogo, ditlhare le dijo tse di nang le mafura a siameng, ba simolola go tsaya maikarabelo mo mekgweng ya bona ya go ja, e leng sona se se fokotsang malwetse a sa feleng. Mme gape, di-programme-a tsa bosetšhaba tsa dijo, tse di nang le dikotla mo dikolong, di thusitse ka go netefatsa gore bana ba ja dijo tse di phepa le gore ba ja dijo tse di nang le dimela tse di nonofatsang kelello, e leng tsona tse di ba thusang gore ba kgone go araba mo diphaposing, le gore ba ithute go ya pele.

Motho yo o nang le bogole, a ka lebana le dikgwetlho dile dintsi, fa tshwanetse go ya kwa sepetlele kana kwa mafelo a mangwe a botlhokwa. Mme kgwetlho ya ntlha, e ka nna go tlhoka lefelo le a ka bayang setulo sa gage mo go lona. Mme gape, e nngwe e ka nna go ema mela e meleele, ka go sena bathusi. Mme go rarabolola mathata a na, a ka nna go nna le bathusi mo mafelong a na, gore a kgone go ba thusa go fitlha kwa ba tlhokang go ya kwa teng. Mme nngwe ya go rarabolola mathata a na, e ka nna gape go dira mafelo a ditulo tsa batho ba ba nang le bogodi, a ka dulang mo go o ne. Mme kgwetlho e nngwe e ba e bonang gape, ke go kopa thuso, ka gonne bongwe ba bone, ga ba kgone go bua sentle, mme bangwe ba bone ga ba kgone gore ba bue se ba se tlhokang. Mme batho ba ba beilweng bao, ba ka kgona go ba thusa ka kgwetlho ena.

Go fokotsa dikotsi tsa boitekanelo, le go rotloetsa boitekanelo jwa batho ba ba mo ditirelong tsa go tima molelo, le tsa go thuso ka potlako, go tlhokega thulaganyo e e feletseng. Sa ntlha, go tshwanetse go nna le thuto ya metlha ya kalafi ya motheo, go akaretsa, go itse ga tlhokomelo ya mekgwa ya go thibela malwetse, go tshwara balwetse sentle le go ikemisetsa mo maemong a tshoganyetso. Gape go tlhokega go ntšhwafatsa didiriswa tsa tshireletso, jaaka diphelelo tsa mowa, diaparo tse di sireletsang mmele le ditlhako tse di tshwanetsweng go fokotsa kotsi ya go babalelwa mo molelong. Mme gape, go rotloetsa boitekanelo, go botlhokwa gore badiri ba kgothadiwe go ja dijo tse di nang le phepo, le gore ba newe nako ya go ikhutsa le go ikakanya gore ga ditiro tsa bone di tla, ba nne ba le mo boitekanelong bo maatlafetseng ebile bo bo babalesegileng.